Mna ndingomnye waba bantu bangathandiyo uhamba umgama omde ngebhasi. Kodwa ke xa kunyanzelekile ndiye ndihambe kodwa umzimba wam uye abe buhlungu emva kwexesha uba ndihleli ebhasini.

Abaqhubi beeteksi ngabantu abangathandiyo ukulandela imigaqo yendlela ngokupheleleyo. Bayathanda ukubalekisa futhi abathandi ukuma njengezinye iimoto belindele itrafikhi. Ke baye batyelelele abanye abaqhubi, loo nto idale umsindo kubanye abaqhubi. Kuxatyanwe ke ngoku kwizithuba ezinjalo.

Ndiye ndithande ukuhlala kwisihlalo esikufitshane nefestile kweli cala lika drayiva kuba ndiyathanda ukubona indlela xa ndikhwele iteksi.

Xa oonoteksi bekwimfazwe ndiye ndoyike kakhulu ngokuba ndiyayazi ukuba ndingonzakala nanini na, ubomi bam busesichengeni. Ndiye ndihlale ndithandaza ngaphakathi kum de ndiyofika kule ndawo ndiya kuyo.

Oonoteksi bayalwa kakhulu xa kufakwa ezinye iindlela zokuthutha abantu ngokuba bacinga ukuba bazawufumana ilahleko.

Kubaluleke kakhulu ukuba umntu abe ne-learners license akwazi ukuyazi imithetho yendlela.

Urhulumente angakha iziporo ezingena kwiindawo ngeendawo apha eMzantsi Afrika zibe nintsi. Emveni koko aqeshe oonogada kujongwe iitreyini ngaphakathi nangaphandle ngokuba kuncitshiswe ubundlobongela ezitreyinini.

Abanye oonoteksi bazibalekisa kakhulu iiteksi, loo nto ke ikhe indicapukise. Nento yokokuba unoteksi agcwalise iteksi ngapha komlinganiselo wenani iteksi elingenwe lilo.

Ndingathetha nomqhubi webhasi ndimcacisele ukuba ndiyaqala ukukhwela ibhasi ndize nemali andiyazi ukuba bendingayazi ukuba kufuneka umntu abe nekhadi. Ukuba ke akavumi ndizame ukubiza iUber.

Into enoba yingxaki yinto yokungxanyiswa. Oonoteksi ngabantu abahleli nje baleqa ixesha. Kunganzima ke into yokokuba umntu omdala akhwele eteksini ngokungxama okanye ehle xa efikile edolophini ngokungxama. Kodwa ngaphandle kwaloo nto akukho ngxaki, abantu abadala bayakwazi ukukhwela iiteksi.

Incinci imali eyamkelwa ngabaqhubi beelori ngokuba umsebenzi wokuthutha imithwalo uba nzima kakhulu. Ngokuba bayanyanzeliswa ukuba babambe ixesha xa bethutha imithwalo yabo, kube nasendleleni kukho amagingxigingxi neengozi eziyenza uba bangakwazi ukulibamba ixesha. Loo nto ke ibenze ukuba bangalali umntu ehleli nje ujonge endleleni. Ibafake ezingozini ke ngoku loo nto ngokwezempilo babe befumana imali encinci.

Le nto ayenzayo ayifanelekanga ngenxa yokokuba ulayishe abantu. Futhi phezu kokuba elayishe abantu nje bangakhona abantu abangatshayiyo apha ebhasini kwakunye nabantwana. Ukutshaya kwakhe ke kufaka abantu emngciphekweni thuba lezempilo.